Ee, nka e leka merogo e sa tsebalesegeng gonne merogo e na le dikotla e siametse mebele le ya rona ka moo nka leka, go na le merogo e mengwe e oketsa le madi mo mebeleng ya rona.

Go jala maungo a jaaka diapole kgotsa dipanana go tlhoka metsi, go tlhoka le mmu o nang le dikotla mme ga go na bothata ga o di tlhokomela di tlile go gola sentle fela ipatlela metsi, letsatsi le tlhokomelo.

Ditamati di jaliwa ka dithapo tsa teng, o tshela dithapo tsa teng mo mmung wa gago ga o fetsa o tshele metsi ke di kgetlhwa ka maungo a tsona ga di setse di tlhageletse.

Rooibos e jadiwa ka dipeo tsa teng mo mmung o o nang le letswai le le lekaneng ko mafelong a jaaka Aforika Borwa, e tshwanetse go nosediwa, e robiwa ka mo seemong sa ntlha sa dikgwedi tsa ferikgong go fitlhelela Mopitlwe. E emelwa gore e omelele e seiwe e tsentswe mo dipakeng nteng ga o e dira o tshela metsi a bolelo mo komiking mme o tshele rooibos o tla bona e fetoga mmala o mohibidu e nna monate e sena caffeine.

Rooibos e na le melemo e le mentsi. Fa o nwa rooibos, letlalo la gago le tlile go ba phepa le madi rooibos e thusa batho ba ba batlang go ntsha boroko ka gore ga e na caffeine. Fa o nwa rooibos o tlile go ikutlwa o le botoka thata.

Balemirui ba kopana le dikgwetlho tse di farologaneng, sa ntlha maemo a bosa. Sa bobedi, temo. Sa boraro, mmaraka o o kwa tlase kgotsa o o kwa godimo. Ke ditharabololo fa tse ba ka di dirisang? Balemi ba ka rotloediwa go dirisa mekgwa ya temo e e tswelelang pele.

Balemirui ba maungo ba lebane le dikgwetlho tse dintsi mo nakong eno sa ntlha, maemo a bosa a sa tlhomamang a ama boleng le bongata jwa maungo. Sa bobedi, ditshenyegelo tsa temo di kwa godimo go akaretsa ditshenyegelo le madi a badiri. Sa boraro, mmaraka ga o a nna le pabalesego. Go rarabolola dikgwetlho tse, puso e ka e tshwanetse go tshegetsa balemirui ka dithuso tsa madi, thuto ya mekgwa e mešwa ya temo.

Maungo a a ratiwang thata mo lefatsheng lotlhe ke apole, banana le diperekise. Maungo a a ratiwa gonne a na le dikotla mme a na le tatso e monate gape o ka wa dirisa mo dijong jaaka o dira di-salad-e.

Merogo e jaliwang thata ke ditamati le ditapole ka gonne di ka dirisiwa mo dijong tse di fapaneng thata mme di botoka gore o ka di jala.

le dijo tse di omisitsweng gape di na le dikotla tse di thusang mo tsogong di le bonolo go lema.

Ee, wine-e ke karolo ya dijalo tse di jadiwang mme e ama le temo ya morara. Wine-e ke morara o o jaliwang kgotsa o dirisiwang go go dira dino tsa wine.

Ke dilo dife tse di botlhokwa tse o di tlhokang go ka simolola tshingwana mo lapeng? Sa ntlha, o tlile go tlhoka dijalo. Sa bobedi, o tlile go tlhoka lefatshe le mmu o nang le o nonneng. Sa boraro, o tlile go tlhoka metsi go di nosetsa. Sa bone, o tlile go tlhoka letsatsi, dijalo tse dingwe le tse dingwe di tlhoka letsatsi le gore di sireletsegile, ke sone sa bofelo gore motho o ka di tlhokomelang.

Ga go tlhoke menontsha le diokobatsa tse dikotsi, rooibos o gola sentle mo mafelong a a senang menontsha e e kotsi gape rooibos ka e thibela ka foromo ya mmu soil erosion, e dira gore mmu o nne o nonne.